O ka jala meroho e ka mekopu, dihwete, cabbage le le tse ding tse ngata.

Batjha bohle ba tshwanela ho founela kantorong ya mmuso ho botsa kapa hona ho fumana dintlha ka seo.

Ka pono ya ka sena sona ha se na kgonahala, jwalo ka ha batho ba Afrika Borwa ba le bangata. Mme le lefatshe la rona ha le na ananela batho kaofela.

Bo rapolasi bohle ke le memela hore motho ka mong a tle a tlo rekisa ntho tsohle tse di fumanehang dipolasing tsa lona.

Bana ba ka naha ya rona kgale kgale e ile ya nkuwa ke makgowa. Batho ba batsho ba ne ba sa fumane dintho tse ngata ba qhelletswe ka thoko, ebe dintho di fumanwa haholo ke makgowa.

Ee ho na le moo batho ba tla fumana meroho teng naheng. Tlasa thaba moo ba tla fumana meroho e kang thepe, le ditholwana tse kang .

Ke tseba mefuta ya dimela tse kang dihwete, ditapole, madumbe jwalo jwalo. Di thusa ka ho fana ka matla ha o di ja.

Hey motswalle ke ntse ke re ke batla ho o jwetsa ka dijo tseo re di fumanang lewatle, tse kang ditlhapi, di-calamari le di .

Molemo wa ho lema o na le serapa se senyane, ke hore le ha o ka kgona ho lema le ha ekaba di dimela tse nyenyana feela.

Ke ka ba thusa ka hore ba sebetse tulong e bolokehileng, ba fumane mokgolo o hantle. Ba fumane dinako tsa ho sebetsa tse hantle le hore ba dule mo ho leng hantle mo ho bolokehileng.

Ha o batla hore ditholwana tsa hao di ske la senyeha, o ka di kenya ka sehatsetsing.

Moeletse hae re ne re tlwaetse ho lema poone, empa dilemong tse mna tse fetileng, boemo ba yona bo ne se bo se hantle. Re kopa keletso ya hore re ka lema poone ya mofuta ofeng ho latela mobu o wa rona?

Ke ne ke na le mohopolo kapa yona keletso ho rapolasi hore, le ha ka fa batho mosebetsinyana ae be a ba lefa ka poone hore hoo ba se ke ba mo senyetsa.

Ke nahane ho batlela dikgomo meriana, hore di tsebe ho ba hantle hore re tle re fumane lebese le hantle.

Mme ha selemo se fela tje h obe ho tlo ba le difefo tse ngata, dimele di senyehe. Selemo se fetileng ho ile wa senyeha dimela ka bongata.

Motswalle meroho e rekwang shop-ong le eo oe jalang hae ha e tshwane. Hoba e oe rekang shopong e dula nako e telele, mme e oe jalang hae e santsane e le fresh, ha ya dula nako e telele e .

Naha ya Afrika Borwa ke naha ya batho bohle ba dulang Afrika Borwa, ha ena monga yona ke ya batho kaofela.

Batho bohle le se fe le pelo. Mesebetsi e meng e tla hlaha, kapa hona nne le batle mesebetsi e meng.

Rapolasi poleke ena e robalang ho yona, ha e hantle ho a nela ebile ha o monko o hantle ka moo.

Dibaka tse ngata di ka se rekise dihlahiswa tsa ditholwana, tse tshwanang, sebaka le sebaka tlamehile di be le dihlahiswa tse fapaneng.

Dumela ntate rapolasi, re kopa dintlha tsa hore polasi ya hao e kae. Re ne re batla ho tlo tjheka mokoti wa metsi.

Sehwai se ka leka ho kopa dikeletso lefapheng la temo, hoba ba na le tsebo ka dintho tse jwalo.

A ba le ditlamorao tsa hore mobu o senyehe.

Tlhapi ya tuna ya selaesiwa e be e kenywa ka lekolokoting ka e tshetswe metsi kapa mafura.

Motswalle ke ile ka botsa rakgadi hore dipalesa tsa sonneblom ho etswang ka tsona, mme rakgadi o ile a araba ka le reng ho etswa mafura ka dipalesa tsa sonneblom.

Dumela Ntate. ke letsa tjena mabapi le menyenyetsi e ke utlwile ho mmuso o itse naha ya rona re dumelletswe ho e nka. Empa ha re so fumane dipampiri tseo re tshwanetseng hore re di fumane tse buang sena.

Ke ne ke thabile ha ne ke qala ho bona kgomo e hangwa lebese.

Dumelang bohle o bua le mme Disebo, ke le founela mabapi le kopo e neng re etse ya ho buseletsa lefatshe la bo rona.

Malome o tshwanela ke o letsetsa lefapha la mmuso kapa hona kantoro ya mmuso. Hore o fumane dintlha tsa hore o fumana lefatshe la boholo lwa jwang le joweng.

Temo ya sonneblom e sebetsa tjena, re ya hlaola moo re tlong ho jala peo ya sonneblom-o. Re jala peo, ebe re hlokomela peo ka ho nosetsa jwalo jwalo, ebe rea e hlokomela hore e atlehe hantle.

Disebediswa tse sebediswang mapolasing di lokela ho ba maemong a hantle, basebeletsi ba lokela ho dula tulong e bolokehileng.

Ke ho etsa kopano le batho bao mme o ba hlalosetse. O ba fe diphepejwaonyana tse hlalosang ka technology, mme o ka nna wa ba kenya le di-class.